Mo setsong sa me ke apara diaparo tse di motlhofu tsa letsatsi le letsatsi. Diaparo tsa semmuso fa go tlhokega, setso mo ditiragalong tsa setso le diaparo tsa boikwetliso mo boikwetlisong. Fa dingwaga di ntse di feta diaparo di fetoga go ya ka setaele, boiketlo, thekenoloji le gore ko tirong ya gago ba batla o apare jang.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi wa Setswana ka gonne, o bontsha setso le botho, o bontsha bontle, o siametse mo ditiragalong tse di kgethegileng, mme oketsa boitshwaro le tlhompho mo setšhabeng.

Nnyaa ga ke akanye jalo ka gonne motho o a itseela gore a apare eng ebile a se ke a aparang, ebile o kgona go apara jaaka ene a batla, jaanong ga ke nagane gore moaparo wa maXhosa kana wa Sezulu ke one o dirang gore bašwa ba segompieno ba apara diaparo tse dikhutshwane.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka go supa dingwao, ditumelo, boitshwaro le maemo, tseno di thusa motho go bontsha setso le go ikemela mo setšhabeng.

Mosadi o tshwanetse go apara ka go itlotla, apare mesese e meteele ebile a se ke a bontsha matsele kana sepe se se maswe, tshwantse mosadi a itlotle ebile a tlotle mmele wa gage.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka dilo tsa tlhago go dira gore di tshepe di nne motlhofo. Meaparo e ke itsing ya Setswana ke bo leteisi ebile bo seshweshwe, go na le dikobo tsa Setswana.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore, diaparo di bontsha setso, di bontsha ngwao, di bontsha tumelo le maemo a botho, di thusa basadi go ikemela mo setšhabeng le go ipela ka setso sa gagwe le go supa boitshwaro jo bo siameng fa ba tsamaela mo ditirelong tse di kgethegileng.

Ga ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi go apara diaparo tse di tlhomameng, tse di amantsweng le maemo a setso. Diaparo tsa setso di thusa mo go bolokeng ngwao boswa ka go supa setso, go ruta bašwa le go tlisa tlhompo le go ipela ka setso sa rona mo setšhabeng.

Fashion-e ya segompieno mo mabenkeleng e na le diaparo tse di kgethegileng tsa banna le tsa basadi, mme gape go na le diaparo tse di ka aparwang ke bone ba botlhe tse di rotloetsang go lekalekana. E tshwana le metlha ya gompieno ka go oketsa dikgwetlho le tsamaiso ka gonne ka segompieno monna le mosadi ba a lekana, mosadi o kgona go dira se monna a kgonang go se dira le monna o a kgonang go dira se mosadi a kgonang go se dira, jaaka go tlhatswa dikotlele monna le ene o a kgona go tlhatswa dikotlele ga se tiro ya mosadi fela.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di ile tsa ama tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone, ka go dira gore ba apare diaparo tse di tlhomameng tse di bontshang boitshwaro, tlhompho le go ipela ga motho.

Ba segompieno ba tsene ka go kopanya mebadi le go setso, seno se kaya tlotlo le tlhompho mo setsong go bontsha go ipela ga setso, go tlisa le kopanyo ya batho.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di fetotsweng ke mesese le dikete tse di nang le di-beats le di-pattern-e tsa setso, di-shawl-o le dituku tse di dirilweng ka letsela tsa segompieno. Dikipa le dibolouse tse di nang le mebala ya setso, diphetogo tseno di thusa basadi ka go apara ka setaele, boikutlo le go bontsha setso sa bone fa ba kopanya setso.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka go supa boitshwaro, tlhompho, bontle le go supa gore o mo setsong se feng. Di thusa basadi go ikgantsha ka setso sa bone, go bontsha le go ipela ka setso sa bone le go latela tse di lebeletsweng mo bontle le mo bathong jwa bone.